Ngizoqala ngokuvela nje ukuthi umngani wami uLuyanda uyisibonelo esigqugquzelayo, uyisibonelo esihle futhi empilweni yami ngokuba waqala nje ngokuzithokozisa ngemidlalo kodwa ngenxa yokuzimisela ikhono kanye nokuthola abantu abamesekayo, waguquka leyo leyo ntshisekelo yaba umsebenzi omkhulu. Ukuthi esekwazi ukuyeka umsebenzi wakhe wosuku kusho ukuthi uthole indlela yokuphila ehambisana nenhliziyo yakhe, nami ngokunjalo yebo ngingazibona ngiyenza njengaye uma kunento engiyithandayo, engithokozisayo futhi enginayo ikhono kuyo. Futhi ngikwazi ukuyiguqula ibe ngumthombo wemali ngokuhlonipha abantu abayixhasayo kungaba iphupho lami elifezekile.

Yebo, namanje kusasemnandi ngokuba lo mdlalo uhlanganisa ukunyakaza, ukuhleka kanye nokudlala okungenamthelela omkhulu wokuwina noma ukwehlulwa nakuba sivame ukuwubona njengomdlalo wezingane, abantu abadala bengawudlala njengenxenye yokuzivocavoca, kuphinde kube imidlalo yeqembu noma njengesikhathi sokuxhumana. Le midlalo le iletha imizwa yobusho, iyasikhumbuza futhi okuhle esesidlule kukona futhi kushisa ama-calories emzimbeni yethu, sikwazi ukuba nempilo encono. So, lowo mdlalo lo umuntu oyedwa kungenzeka agijime ezama ukuthinta abanye, uma ekuthintile loyo muntu kuba uwena manje ozogijima uthinta abanye, awudingi futhi imidlalo noma amathuluzi nje udinga izinyawo zakho, ubungane nomoya wokudlala.

Njenganothisha osasebenzile kakhulu nezingane iloku engibona kufanele ukuze kulungiswe izikhungo zemidlalo kufinyeleleke kalula kubafundi abakhubazekile. Ukuze izikhungo zemidlalo zifinyeleleke kalula kubafundi abakhubazekile izikole zidinga ukuhlanganisa ubulungiswa bokufinyelela, imidlalo enobulungiswa, nenkulumo edidiyelwe yokufakwa komuntu wonke, lokhu kudala indawo yokufunda enothando, enomunye nenempilo. Okunye futhi okungenzeka ukuthi kumele kubandakanyeke wonke umfundi ukuze bonke bazizwe bamukelekile, bese kube ukuhambisana nomthetho yefilosofi ye-inclusion.

Umsebenzi wokulibazisa uyashukumisa futhi uyakhuthaza ngingazizwa ngikhuthazekile kakhulu nje futhi ikakhulukazi uma ngibuka abanye abafana, abantu abavuka nsuku zonke nakuba behlangabezana nezithiyo ezinzima kodwa bayaphikelela phambili benze kangcono. Abanye bathengisa okwenziwe ngezandla emgaqweni, abanye ubathole becula, badanse noma besebenzisa ubuciko njengenhloso yokuphila, abanye futhi bakhuliswa amaphupho ey'mpilweni eyibukeka y'ngenalo uthando. Labo bantu bayisibonelo sokuthi ukwesaba akumele kube isithiyo sempumelelo, babonisa ukuthi kunendlela yempumelelo noma ngabe udinga isikhathi noma inhlonipho iqala kucala.

Umdlalo engiwukhumbula kakhulu esasiwudlala kakhulu sisakhula wesintu okubizwa ngokuthi umuju, lo mdlalo lo wawudlalwa kakhulu izingane ezazihlangana emva kwesikole noma ngempelasonto. Ubedinga nje izintambo ezakheke njengezigaxa noma izintambo zengulube ezazibekwa enhlabathini ngokulandelana okuhleliwe, bese abadlali beza begxuma begwema ukuthinta imigqa noma ukwephula umthetho womdlalo.

Ngokucabanga kwami nazi izimiso eziyinhloko zokuphepha okufanele zibe khona kumakhodi ezemidlalo ahlukene, kumele kube khona ukuhlolwa kwezimpilo ngaphambi kokuqala ukudlala, kumele kube khona ukufundiswa kwendlela efanele yokusebenzisa umzimba. Kumele izinsiza zokuzivikela zibe khona kuze kube nokuvikeleka okuphezulu, abadlali kumele basebenzise izinto ezifanele, kumele futhi ukuphepha kwendawo yomdlalo kube khona, inkundla noma indawo yokudlala kufanele ihlanzwe, ihlolwe futhi ilungiswe. Kumele futhi kube khona ama-first aid kit, umelaphi wezempilo noma ama-paramedics osondele nezindawo zomdlalo.